Ku va swihahampfuka swi va swi hambanile loko ku na ti-business class leti fambaka hi vanhu va swiyimo swa le henhla ku heta ku va na swihahampfhuka lexi xi nga kotaka hi mani na mani ku va a famba hi xona hi swo swi endlaka ku va na kokelana eka rivala ra swihahampfhuka.

Ni vona swi nga fanelanga leswaku vakhandziyi va fanele va tlakuseriwa mali ya mabazi lembe na lembe.

Ni vona swi ri wrong-o swinene va fane va thola vatirhi lava va nga ta languta vana leswaku va tsemakanya magondzo lama ya nga busy swinene na ku va va fane va vekela ti-robot leswaku ti kota ku pfala na loko nkarhi wa xikolo wu huma ku va na vanhu lava va nga ta va va kha va mapatirola emapatwini leswaku vana va kota ku famba kahle va hlayisekile.

Ndzi ta ya ndzi ya mangala mhaka ya mina exiphoriseni va xiphorisa hi vona va nga ta va va vona leswaku mhaka ya mina va ya a hlurisa ku yini kumbe va nga twa mahungu ndlela leswaku xikanyakanya xa mina xi nga va xi tekiwe hi mali ku va vona va vonaka leswaku munhu yaloye va n'wi endlisa ku yini loko o tshuka a kumekile.

I ku va ndzi landzelela swikoweto swa le mapatwini ndzi tlhela ndzi va na vuxiyaxiya laha ndzi fambelaka kona leswaku a hi sayiti leri ku nga talela ngopfu timovha xana ke.

Ya hambanile na ma sevhiselo ya vona a ya fani mina ni nga langa intercape hi mhaka ku leswaku yi va yi ri kahle na service ya yona yi va yi ri kahle.

Ndzi nga hlamusela Khensani leswaku a teka ri karata ra bangi a nyika n'wana wa yena kambe a n'wi khomisa mali yintsinini leyi a nga ta tirhisa yona ku xaveriwa swakudya endleleni ku kondza a fika laha a yaka kona.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku loko a lava ku xava thikithi a rhanga a nghena eka website ya vona a cheka leswaku mathikithi ya kona na a nga kota swi nga koteka leswaku a a ma xava hi nkarhi wolowo a ya helanga xana ke loko a swi koteka a xava ivi a ndzhaku ka a ndzhaku va ta n'wi sendela thikithi ra yena leswaku a tshama a ri na rona.

A swi hlayisekanga ku famba hi bazi navusiku hileswaku ku nga humelela swiharhi swo fambisana na tidonki timbuti kumbe tihomu to tsemakanya patu mi kuma leswaku bazi ri le ka rivilo hikokwalaho ka ku ri famba navusiku ri fika ri tlumba swilo sweswo swi vula ku ri ta va ri vange nghozi leyi nga kumaku ku yi koxa vutomi bya vanhu.

Lexi ni nga xi tirhisaka ku va ndzi hlula ku karhala ngopfu emapatwini i ku va ni va na nkarhi wo wisa wa ku ringanela ni nge se za ni sungula ku dirayivha ni famba ni ya etikweni ro karhi.

Byi nga tiyisisiwa hikuva vanhu va landzelela milawu emapatwini leswaku milawu ya le mapatwini endlisiwa ku yini va tlhela va sukela na ku famba va karhi va nwa swidzidziharisi kumbe ku dzaha swidzidziharisi hi swona swi endlaka leswaku ku va na tinghozi swin'wana leswi va nga swi tirhisaka ku swi hlula i ku va vekela tikhamera emapatwini leswaku loko munhu a endla swo huma endleleni mapatwini khamera yi kota ku n'wi xuta yi xuta na nomboro ya rejistrexini ya movha wa yena.

Ta tiyisisa hikuva va lava ma security lama va nga ta gada mabazi vusiku na nanhlikani va vona leswaku a ku na tinsulavoya leti ti nghenaka ti ta onha mabazi.

Ndzi nga vula leswaku i bazi ra kahle a ndzi tshamangi ndzi twa swiphiqo hi bazi rero na tikhasimende ta rona va va khoma kahle va va fikisa laha va lavaka ku ya kona va nga zangi va nga va ka rero kumbe ku va vulavulela marito mo biha.

Ndzi nga tirhisa Intercape hikokwalaho ka service ya yona na mafambelo ya yona ya famba kahle na lava va tirhaka eka vona va va va kha va ku khoma kahle endzeni ka rona na moya wa wu kuma endzeni ka bazi hi mhaka ku ri na tiphayiphi to nghenisa moya endzeni ka bazi loko i kha i famba nkarhi wo leha.

A ndzi titwangi kahle hikokwalaho ka ku a ku ri thikithi leri a ni lava ku famba hi rona swa xihatla hatla kambe netiweke yi ni kavanyetile leswaku ndzi nga koti ku xava thikithi ra mina ku kondza ni ya xava kunene kwele e ma shopeni ya vona.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle ngopfu ku ri ni vanhu lava va lavaka ku ti sungulela mabindzu ya mabazi va kota ku fikelela va nga zanga va nga kaya kaya ku ya xava ematikweni ya le handle.

Ndzi vona swi fanerile hikokwalaho ka ku na vanhu va mabazi va le ka mabindzu ve le ku bindzuleni.

I ku va loko u ri na mindzhwalo yo tala u fane u yi hakelela ni vona swi ri kahle hikokwalaho ka ku bazi ri layicha vanhu vo tala and un'wana na un'wana u ta na minhundzu ya yena se munhu u fanele a ta na minhundzu yo ringaneleka leswaku na vanhu van'wani va ta kota ku kuma ndhawu ya ku veka nhundzu ya vona so loko wena u ta na nhundzu yo tala lavan'wana nhundzu ya vona va ta veka kwihi u boheka ku lava xigolonyana lexi xi nga ta haka e bazi ku va va chela minhundzu ya n'wina hinkwenu leyi mi fanekele mi yi hakelela.